Kulo mkhankaso lo wezempilo yamadoda, nezimo zengqondo, nokuziphatha komphakathi wabesilisa kahle kahle emiphakathini, kungaba inzuzo enhle kakhulu, ngoba lento ingasiza ekuthenini abantu besilisa bezibone bewamulekile, bewamuleke, bewamuleke, bewamulekelile, emphakathini be-feel-e as if they are accepted, ukuze esikhathini le mithetho yakudala eyenza ukuthi abantu besilisa bebe nolaka kakhulu ingaphela.

Inhlanzeko ibaluleke kakhulu ngoba ibulala i-bacteria, nama-germs. Lezi zinto yizo ezibanga izifo, nokugula ebantwaneni. Inhlanzeko yiyo esizayo ekubulaleni zona lezi zinto ezidala ukuthi iyingane zigule.

Umsebenzi engingaqala ngiwenze ekuthenini ngithole ubudwelana kubantu besilisa. Ngingaqala ngezingane, noma ngingaqala nge-youth, which is abantu besilisa abangaphansi kweminyaka ka-twenty. Kulaba bantu besilisa, ngingabafundisa iyindlela zokubapha, zokuziphatha esikhathini samanje emphakathini, ukuthi umuntu wesilisa kumele abenjani, noma kumele aziphathe kanjani emphakathini. Lento ingasiza eyindleleni eyiningi ekuthenini ingavikela abantu besifazane, izinto ezifana no-gender based violence, kanye nokukhathazeka kwengqondo kubantu besilisa.

Ziningi iyindlela zokuhlonipha isintu, kodwa esikhathini samanje, noma in this case mayelana nalo muntu esikhuluma naye, esikhuluma ngaye njengamanje. Indlela iyodwa eyomsiza ukuthi ehlise wona ushukela, noma ukufutheka kwegazi, ukuthi adle amaphilisi noma kube nemithi yesintu ephasisiwe odokotela abe ephasisiwe odokotela abayi-understand-ayo le mithi le, ukuthi iyasebenza yini, ukuze kugwenywe ukuxabana futhi kube noku-understand-ana nokuqinisekisa ukuthi lo muntu lo ogulayo uyelapheka.

Owami umbono kulesi lesi kulesi simo uthi, abantu akusikho ukuthi ukubiza kwemithi emakhemisi yikhona okudala ukuthi beqhubeke nokusebenzisa imithi yesintu. Into eyenza ukuthi beqhubeke besebenzise imithi yesintu ukuthi inkolelo yabo, ngokukhuliswa kwabo babekholelwa kudala ukuthi, le mithi yesintu yiyo eyobelapha, yibo futhi eyobasindisa.

Mkhulu, kubaluleke kakhulu ukuthi ube nomuntu ozokwazi ukuhlala naye, ukuthi uma udinga usizo, noma uma uthola ukulimala, kubekhona umuntu oyokwazi ukusiza ngalolo, ngalelolanga. Nanokuthi-ke, mkhulu ukuhlala wedwa, akukho kuhle neze for umqondo wakho, ngoba ugcine usu-lonely, nanokuthi kubangathi ingqondo ugcine sekuba ngathi iyakushiya .

Ukuthwasa kumayelana nokuhamba uye enyangeni, uyofundiswa kabanzi ngemiyalelo .

Ukuthwasa kumayelana nokuthi uhambe uyofunda ukuba isangoma, noma ube inyanga, ukuze ukwazi ukusiza abantu emphakathini. Nanokuthi, uzofike ukwazi ekuthwaseni kwakho uxhumane namadlozi, nezinto eyiningi. Ufike ufunde ukuthi kuba kuyini kahle hle ukuba isangoma noma inyanga.

Bengisacela ukubuza kulesi sibhedlela noma kulo mtholampilo ukuthi badla ukudla okwanele yini, iziguli zidla ukudla okwanele yini okunomsoco, noma nama-nutrients? Nanokuthi, i-hygiene la inhlanzeko yalesi sibhedlela njani? Ngoba inhlanzeko isuke ibalulekile ekuthenini ubulale i-bacteria into into edala ama-disease, diseases, or ukugula.

Ama-first line drugs iwona mithi yokuqala esetshenziswa nekuthenini ibulale i-tuberculosis, noma i-TB. Uma sekuba i-second line drug, eyesibili isetshenziswa ekuthenini le first line drug, which is imithi, imithi, imithi yomugqa yokuqala uma ingasebenzanga kusetshenziswa i-second line drug, which is i-dose, noma i-stage sesibili esisetshenziswa ekuthenini kubulale igciwane, i-tuberculosis, i-TB.

Amasevisisi alula angasiza abantu asebekhulile ukuze bethole ukuze bethole amasevisisi emtholampilo ukuze bethole izinto eyifana njenge-mobile clinic, which is imoto esuka esibhedlela iye endaweni ethile esondelene nalezi ndawo ezikude, ukuze abantu bekwazi ukusizakala kahle.

Kubalulekile ukuphuza amaphilisi akho ngazo zonke izinsuku ukuze igciwane linga-adapt-i noma lingakwazi ukuthi ligcine selikwazi ukulwa nawo lamaphilisi lawa owaphuzayo, ngoba ekugcineni kuzofanele ukuthi udlule uye kwesinye isiteji samaphilisi esingaphezu kwalesi usiphuza kwasekuqaleni.

Umthetho wokuqala nje ngesikhathi se-COVID, ukuthi indlela yokuvimba ukuthi ukuthi ukusabalalisa igciwane ukufaka imaski ebusweni, ukuze uma ekhwehlela ayi, ama-germs akhe enga-spread-i engakwazi ukuthi efinyelele kwabanye abafundi. Okunye futhi isikole esingakwenza, ukuthi befake lento ekuthiwa i-social distancing, noma ukuqhelelana kwabantu ukuze bengasondelani, bengathelelani futhi nge-bacteria. Okwesithathu abangakwenza, ukuthi basebenzise izinto eyifana . Ini le?

Umehluko phakathi kwezibhedlela zikahulumeni nezibhedlela ezizimele, ukuthi izibhedlela ezizimele, zi-private, nanokuthi zona, imithi ziyithengela zona. Kodwa ezikahulumeni, izinto ezifana njengemithi, zithatha i-assistance from uhulumeni. Yonke into ziyithola from uhulumeni. Ezi-private zona, zisuke ziyimele. Yonke into yonke into bayazenzela.

Uma ubhalisela impesheni, uphatha i-ID yakho, uhambe uye e-Home Affairs, nama ka-SARS, befike bekubhalisele ukuthi ukuze ukwazi ukuthola impesheni.

Ukusabalalisa kolwazi wokuhlela umndeni mayelana ne ezindaweni ezinjengasemafonini, kuyosiza kakhulu ukuze intsha, noma izingane eyincane zikwazi ukuthi i-prevention, ama-contraceptive, nama-prevention methods, asetshenziswa kanjani, noma ekuthenini bekwazi ukuhlela imindeni yabo, neyizathu ezingenza ukuthi behlele imindeni. Izinto eyifana nokuthi uma uzoba neyingane, yini oyenzayo, noma yini okufanele uyenze nezinye izinto eyibalulekile, ongayithola eyindaweni zokuxhumana.